Izivumelwano namasuphamakhethi endawo, ukuhlanganisa izivumelwane zokuthumela imikhiqizo evuthiwe noma eseduze nokuphela isikhathi sayo kumasiphamakethi abangayithengisa ngentengo ephansi noma bayinikele.

Umnumzane Mkhize ongumfuyi wezinkomo ufuna ukuzalanisa izinkomo ezinamandla nezinempilo, ukhetha ngokucophelela izinkunzi nezinkomo ezingcono kakhulu enethemba lokuthi amankonyane azo ayoba makhudlwana futhi akhiqize ubisi olwengeziwe. Nokho ngekhathi eyodwa amathole amaningi azalwa ebuthakathaka futhi amanye awasindi, uyazibuza ukuthi wenze izinqumo ezifanele yini? Ucabanga ukuthi konakelephi ngesu likaMnumzane Mkhize lokuzalanisa.

Mngani wami, angisakwazi nokulala kahle ngithole incwadi ethi umhlaba wakithi uzothathwa futhi angazi ukuthi sizokwenzenjani, lo umhlaba wethu umkhulu wethu asishiyela wona. Nami sengize ngakha impilo lapha, akusiyona nje indawo yokuhlala leli ikhaya lethu, izimpande zethu, umlando wethu. Ngikhathazekile ngabasebenzi bazothini bona, bathole umsebenzi lapha nemindeni baphila ngalokhu.

Uhlelo lokulima ngokuhlakanipha isebenzisa idatha yezulu iphinde inikeze imhlahlandlela yokutshala, ukugoma izitshalo nezinsuku zokuvuma, ifanele izifunda zasemakhaya ezinomlimi omncane.

Izicathulo ezivaliwe noma gumboots, closed boots zikugcina uphephile uma kuneziphuzo ezichithekayo ezinamandla angakulimaza iskhumba, izifonyo noma i-respirator mask respirator, kuvikela ukuphefumula amakhemikhali anobungozi uma ephathwa noma itheleko.

Ubuningi bezinambuzane ezinhle nenhlanzeko njengezinambuzane, izibungu nezinye izilwane ezincane ezikha inhlabathi.

Hlola iziqukathi nezindlela zokwabeka, sebenzisa amaphekhi enzelwe ukuvikela amaqanda, qinisekisa ukuthi abasebenzi baqeqeshiwe ekupakishweni ngobumnene.

Isizathu zokuba umlimi azibeke engozini ashintshele ezitshalweni zokwelapha. One, inzuzo ephezulu, izitshalo ezisetshenziswa emithini yesintu nasezimonyweni zivame ukuba nemakethe enenzuzo enkulu, ikakhulukazi uma zisetshenziswa ezimbonini ezikhulayo ezifana ne-organic cosmetic, imithi ye-herbal, ne-supplements.

USibusiso kumele asebenzise umanyolo ovuthiwe ezindaweni eziseduze nezitshalo noma awuxube nomhlabathi ngaphambi kokutshala, lokhu kuthuthukisa ukuvundeka komhlabathi, ukugcina amanzi kanye nokukhulisa inani lezinto eziphilayo emhlabathini.

Izindlela izinkukhu ezisiza ngazo umhlabathi, ukufaka umanyolo wemvelo, ubulongwe bezinkukhu bunothe nge-nitrogen, phosphorus, ne-potassium izakhamzimba ezidingwa izitshalo. Lokhu kuthuthukisa ukuvundeka komhlabathi futhi kugqugquzela okukhula okuhle kwezitshalo ezizolandela.

Yebo, izilwane ezisebenzayo njengezimbongolo kufanele zibe nemingcele ecacile yokuthi zingathwala malini futhi zisebenze isikhathi esingakanani, lokhu kubalulekile ngezizathu ezilandelayo. Inhlalakahle yezilwane, izilwane nazo zizwa ubuhlungu, ukukhathala, ukoma, nokudinwa, ukusebenza ngokweqile ngaphandle ngokuphumula noma amanzi kungasilimaza okungabangela izifo noma ukufa ekugcineni.

Ukugcinwa endaweni enomswakamo omningi amazambane adinga indawo eyomile, enomoya ohambayo, uma egcinwa endaweni onomswakama kalula angabola noma aqale ukukhula izimpande. Izinga lokushisa elingafanele, amazambane kufanele agcinwe endaweni epholile cishe ku-seven to ten degrees celsius, hhayi ebanda kakhulu.

Ngokuqondile nangendlela elula singamchazela uZindle Mbangwayo kanje, ukulima okuphilayo organic farming lapha abalimi basebenzisa izindlela zemvelo ukulwa nezinambulezane, lokhu kufaka ukusebenzisa izitshalo ezixosha izinambuzane njenge-garlic noma i-basil. Ukulima okujwayelekile conventional farming, lolu uhlobo abalimi bavame ukusebenzisa amakhemikhali, izibulali-zinambuzane pesticides.

Ukushintshashintsha kwezitshalo lapho umlimi eshintsha uhlobo lwezitshalo alima emhlabeni owodwa unyaka nonyaka, izimfuyo ezilimaza isitshalo esithile azitholi ukudla kwazo unyaka wonke. Isibonelo, uma izinambuzane zihlala kumazambane bese umlimi eshintsha alime ubhontshisi ngonyaka olandelayo lezo zinambuzane azisakwazi ukuphila ziye zife. Ukukhucululwa kwendle lapho umlimi esusa izinsalela zezithelo, izimpande zonke ezonakele noma izitshalo ezibolile uyayekela izinambuzane zingabi nendawo yokufihla noma ukudla.

Ukulima kokuvimbela ukulahleka kwamanzi mulching, ukumboza umhlabathi ngamahlahla, izinsalela zezitshalo noma ukhula olomile kuvimba ukoma kwamanzi kugcine umswakamo, no-till farming, ukungaphazamisi umhlabathi njalo kunciphisa ukulahleka kwamanzi futhi kugcine impilo yomhlabathi. Ukusebenzisa kabusha amanzi, izitsha ezibamba amanzi.

Ukusebenza, amandla nokuvikeleka ubuchwepheshe obusha benza iphepha libe namandla athe xaxa futhi linwebeke likwazi ukuvikela imikhiqizo engafaniyo njengezinto ezibucayi noma ezisindayo, ukuvimbela umswakamo noma umoya. Ukusetshenziswa kwezinto ezifana ne-bio-coating noma ezendlalele eziklanyelwe ukuvikela iphepha, kwenza kube nokusebenza okufana neplastikhi kodwa kuyabola.